Dibanka di tlhoka dilo tse di latelang e leng bukana boitshupo ya gago, aterese kwa o dulang teng, lekwalo la go tswa kwa bankeng ya gago go bontsha gore o na le letseno le nomoro jwa gago.

O tshwanetse go dira bonnete jwa gore a o kgona go duela sekoloto seo, a di a gago a ya go lekana go patela sekoloto kgwedi le kgwedi, a dilo tseo o a go di tsaya di botlhokwa?

Sekoloto le history ya gago ya go adima madi di adima ka tsela e ntseng jaana, di ka dira gore ga o ntse o sa lefe sentle ka nako o palelwe ke go bona karata ya sekoloto ka ntlha ya gore ga o patele ka nako mme o ka tokafatsa ka go bona kopo ya karata ya sekoloto fa o ka patela diakhaonto tsa gago ka nako.

Diphoso tse o ka di tiileng ga o dira kopo ya karata ya sekoloto ke go dira kopo ya karata di le dintsi ka nako e le esi go tshwanetse go dira kopo e le esi pele o patele le dikoloto tsa gago ka nako.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

Go botlhokwa thata go nna le kitso ka tsa madi ka go nne o kgona go boloka madi a gago sentle mme o patele le dikoloto tsa gago ka nako.

Dilwana tse di tseiwang tseo ke banka, ke hisetori ya gago ya madi, dikarata tsa sekoloto le gore o di patela jang ka nako mme gantsi morokotso wa sekoloto o baliwa ka dikgwedi di le supa go ya di le some supa.

Dilo tse di molemo le tse di borai ka overdraft facility ke gore o ka iphitlhela o le mo mathateng ga o sa patele dikoloto tsa gago ka nako, ba go blacklist-ile ebile o sa tlhole o kgona go tsaya dilo ka sekoloto.

Ke dituelo tsa go tlhoka madi, dituelo tsa go adima madi le dituelo tsa fa go tshotse dithoto.

Dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ama history ya gago ka tsela e e bosula, o feleletse o sa kgone go adima madi kwa dibankeng ka ntlha ya madi a kwa godimo a lebeletsweng go a patela.

Tsela e o ka dirisang boemo jwa go adima madi mo bankeng o ka dirisa laybuy, wa reka dilwana tse o di tlhokang mme wa ntsha madi a go fitlhela o fetsa kgwedi le kgwedi.

Kopo ya go adima madi go tsaya loeto lwa kwa ntle ga naga di farologane ka mekgwa e ntsi ka adima madi ga o batla go etela dinaga tse di kwa ntle mme fela tuelo morago ya teng e tlhotlhwa e le kwa tona.

Forex ke mmaraka o o adimisanang ka madi kgotsa o change-ang madi go tswa go diranta go ya go di-dollar-ra mme madi a ya a fokotsega a oketsega mo mmarakeng o.